Mora wa ka, ke nkile di-game tsa hao, hobane ke rata ho o thusa. Ke a bona hore ho bapala di-game ho o hapile maikutlo, hoo jwale o sa tsepamiseng maikutlo mosebetsing wa hao wa sekolo. Mosebetsi wa hao wa sekolo ke ona motheo wa bokamoso ba hao. Ke ona o tla o thusa hore o phethe ditoro tsa hao. Di-game di monate empa ha di lokela ho feta dithuto tsa hao. Ha o qeta mosebetsi wa hao hantle, re tla buisana ka nako e kgethehileng eo o ka bapalang ka yona. Ke batla ho o bona o atleha bophelong. Mme seo se qala ka hore o nke dithuto tsa hao ka bohlokwa.

Mothong wa motse wa heso ya bontshang talente ya hae bolo marangrang o nthutile dintho tse ngata tse molemo. O nthutile hore talente ha e lekane feela ka diphaposing kapa dipapading tse kgolo. Empa e ka hlahiswa le ho ananelwa ke lefatshe lohle ka tshebedisano ya marangrang. O mpontshitse hore ha o ha o na le mpho kapa bokgoni, o se ke wa emela hore motho e mong a o bulele monyako, o ka iketsetsa monyetla ka mafolofolo le ka boikitlaetso. Ho feta moo, ke ithutile bohlokwa ba mamello le ho itjela pele hobane katleho ya hae e bontsha hore ha o sebeletsa toro ya hao letsatsi le letsatsi, qetellong o tla ananelwa ebile o tla atleha.

Papadi eo ke e ratang haholo ke ho mata. Ho matha ho kwetlisa haholo dikarolo tse ngata tsa mmele. Jwalo ka pelo, diphaphatha, maoto le mesifa ya mohatla le mokokotlo. Ke kgothaletsa hore re matlafatse dikarolo tsena hobane pelo e phethetse hantle, e thusa mmele kaofela ho sebetsa hantle. Diphaphatha di etsa hore re heme hantle, mme mesifa e matla e re thusa ho itshireletsa ho dintho tse kang dintho tse bohloko, kapa ho opa. Ho matha ho bohlokwa hore o tswe bonyane makgetlo a mararo ka beke. Ho futhumatsa mmele, ho ntlafatsa matla le ho boloka bophelo bo botle ba kelello le mmele.

Ke hopola motswalle wa ka, Lebo. Lebo le ne le mokgwa, motswalle wa ka wa hlooho ya kgomo. Ke ne ke mo rata. Re ne re tsamaya re le babedi, re etsa ntho e nngwe le e nngwe re le babedi. Lebo o ile a utswa dieta tsa ka tse kenang puleng. E re ha pula e nele ne ke kgona hore ke rwale dieta tseo tsa ka. Ke ye shopong, ke ye hohle moo ke rongwang teng. Ke ne ke utlwile bohloko haholo, because Jobe, .

Batho ba bangata ba dulang ditoropong ha se hangata ba ratang ho tjhakela moo ho bulehileng. Le rona re ka etela sebakeng sa ka Prangs Back National Park. Moo re ka bonang diphoofolo tse hlaha le mafika a matle. Kapa re ka ya Magaliesburg moo ho nang le dithaba tse kgolo le ditlhare tse tala. Ho feta moo, re ka etela Walter Sisulu Botanical Gardens, moo re ka natefelwang ka ho bona matamo a metsi le mefuta e fapaneng ya dipalesa. Etela sebaka se nang le tlhaho hore thusa ho phomola, ho ithuta ka tlhaho le ho matlafatsa kamano ya rona jwalo ka lelapa.